O a ditirelo tsa botsogo tse di leng teng tsa bagodi di akaretsa go bona dingaka, baoki le ditirelo tsa kalafi tsa tshoganyetso kwa tleliniking ya lefelo le o e kwa bookelong jwa kgaolo mmogo le kwa mafelong a botsogo a baagi.

Ke nagana gore ba tshwanetse ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagolo ka gonne badiri ba koo ba rutilwe ka go tlhokomela bagolo.

Ka dilo di tshwana le go tlotla bagolo, ka gonne ba malapa go le gantsi ba rata go itlhokomelela bagolo ba bone mme boammaaruri ke gore ga ba itse go tlhokomela bagolo sentle ka gonne ba ba itse fela fa ba na le tšhelete.

Di tla re bontsha gore tlhokomelo ya kwa gae e tla pele mo sengwe le sengweng.

Lelapa le setšhaba di na le seabe sa gore bagolo tlamehile ba rutiwe fela fa ba na le tšhelete mme seno se farologane mo ditsong ka gore bagolo tlamehile ba bontshe lerato ka nako nngwe le nngwe ga ba na le tšhelete ga ba sena tšhelete.

Ke ditirelo tse di jaaka go nwa, go ja, go robala le go tsamaya.

Mafelo a a leng a bagodi ke di-hospital-a, go tsaya kgaolo le ditleliniki tsa kgwele ya pholo. Ditirelo tse mo go tsona go tlhokomelwa bagolo ka go ba naya dijo, go ba le go ba thusa ka dipatlisiso tse di siameng.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe ke ya nnete mme e ka tokafadiwa ka go aga mafelo a tlhokomelo.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go ba naya dijo tse di siameng.

Ka go ya ma-hospital-eng, go ya tleliniking le go romela molaetsa kwa pusong ka mogala.

Ka go ba naya dijo tse di siameng, go thusa ka dipatlisiso le go ba agela mafelo a tlhokomelo.

Ka masome a marataro, ke ka ntlha ya gore motho o setse a tsofetse a sa kgone go dira kgwele tsa madi ka nako eo.

Ke nagana gore re tshwanetse re ba direle sepalangwa sa bone fela.

Ba tshwanetse go neiwa ticket-e tsa bese mahala.

Ee, di thusa ka go ba rekela dijo.

Ka gonne batho ba mekhukhu ga ba na madi a go ya tleliniking.

Malwetse a pholo, a mafu, a lebala le go nwa metsi a sa siamang.

Ka gonne batho ba le bantsi ga ba rate go dirisa tleliniki tsa mo magaeng mme di ama baagi ka gonne baagi ba ka patelesega go ya tleliniking tsa nnete.

Balwetse ba amega ka go ya tleliniking tsa ma nnete mme ba ya tshwanelwa gape ke go romela molaetsa fa ba fitlha kwa tleliniking yo a yame nnete gore tleliniki tse dingwe ga ba na melemo e ba e tlhokang.

Ka gonne dingaka di ba raya dipuo tse di maswe tse di utlwisang botlhoko fa ba fitlha koo mme matsapa one ke gore ko tleliniking go dula go tletse ka nako tsotlhe.

Ka go bontsha gore o na le mathata a madi, dikgoreletsi tsa go fitlhela kalafi tsone ke go lwala.

Ke gore mo ditleliniking go berekiwa ka thata mme badiri ba mo tleliniking ba netefatsa gore ba ba imileng ba neiwa dijo ka nako tsotlhe.

Go thusa ka go laola malwetse ka go fa batho dijo tse di siameng.

Ke ka tsela tsa go fa batho dijo tse di siameng, dipatlisiso tse di siameng, mafelo a tlhokomelo le go ba thusa ka go ba naya madi a go tlhokomela.

Ke tla leboga ka go romelela tleliniki eo kgotsa hospital-a eo madi.

Ke tla lemoga ka go lwala, go le go lebala mme dikgato tse ke tla di tsayang ke go ya go bolelela ngaka kgotsa go ya ngakeng.

E ama batho ka go ba thibela go ba thusa. Ee, ke bona puso e dira ka natla go otlhaya batho ba ba dirang ditiro tseo, ba tshwanetse go otlhaiwa ka go ba naya .

Go ba fa boleng jwa botshelo jo bo siameng le go ba thibela go ba naya madi a go tlhokomela. Dithulaganyo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di thusa batho bano ka go ba naya mafelo a a sireletsegileng.

Ee, di teng ka go ba thusa ka sengwe le sengwe se ba se tlhokang.

Kalafi e fitlhelwa bonolo kwa toropong ka gonne go na le mafelo a a sireletsegileng. Dikgwetlho tsa boitekanelo mo ditoropong ke go ba thibela go ba thusa.

Ke tshwanetse go romela molaetsa go tleliniki ya nnete, mosola wa ambulance-e ke go thusa batho ba ba lwalang.

Ke ne ke ka ikutlwa ka go ba thusa ka gonne ditirelo tsa puso ke go thusa.

Ke itse di-ARV, ke dipilisi tse di nang le maikaelelo a pholo, di thusa go o okobatsa bolwetse, o tshwanetse go di nwa ka tsela ya go bona thuso.

Ke tla ya kwa sepetleleng go ya go ba bolelela gore tsala ya me ga a nwe molemo wa gagwe.